Zwine nda vhona zwa uri muvhuso unga ita u fhungudza heinoni khaedu ya ṱhahelelo ya mabisi vhuponi hanga, ndi ya uri muvhuso kha u ḓisedze maṅwe mabisi ngauralo musi hono ḓisedziwa mabisi zwiḓo sala zwi tshi kho ita zwa uri mabisi avhe manzhi nyana, na uri arali muthu atshi khou ima tshiṱitshini uri a wane bisi hanga ḓopfha hu tshipfhi bisi ya awara ya vhumalo yono ṱuwa, uḓo kona u vha atshi khou kona u wana maṅwe mabisi hu tshi khou bva ḽiṅwe havha hu khou ḓa ḽiṅwe sa vhunga muvhuso utshi ḓovha wo engedza.

U gonyisiwa ha mbadelo dza bisi zwia kwamana na nṋe, sa vhunga ndi tshivha ndi kho tea uya mushumoni ḓuvha liṅwe na liṅwe, ngauralo zwi sia zwi tshi kho ita zwa uri ndivhe ndi na ṱhahelelo ya masheleni yau badela, zwi ita na zwauri ndi tea u humbula nga inwe nḓila uri ndi ḓo tshimbilisahani ndi tshiya mushumoni, vhunga arali ndi tshi kho tea u ṋamela bisi ndi toya ḽi namela u kona uri ndi kone u swika mushumoni nga tshifhinga.

Nga murahu ha musi tshumelo ya bisi i songo tsha swika nga nḓila nga tshifhinga tshone, zwo fara ḓuvha ḽanga nga nḓila isi yone ngauri ndo sala ndi tshi swika fhethu he ndavha ndi kho to swika hone u lenga, hone musi no no swika ndo lenga zwi sia zwi uri ndivhe ndi ndo novha murahu kha zwithu zwe nda ndi kho tea ita. Nṋe ndi vhona zwauri arali hu tshi khopfhi matshelo bisi iḓo lenga u swika, kana riḓo swika hune ḽa khantseḽiwa kha zwi ambiwe hutshe na tshifhinga uri na riṋe rivhe ri khou dzudzanya ri khou ḓa na dziṅwe puḽane uri riḓo zwi itisa hani.

Vhuponi hashu huna tshiṱitshi hangei badani hune mabisi avha a kho fhira hone, hafhaḽani uḓo wana huna bammbiri ḽo ṋambatedziwaho hu kho sumbedziwa zwifhinga, uri nga iri ifhio bisi ḽi ḓa ḽi kho takuwa, nga iri ifhio bisi ḽivha ḽi kho vhuya zwino ri kona u wana hanefhaḽa zwifhinga zwo yaho ngau fhambana.

Arali nda nga ṱangana na heyi nyimele ine yo buliwa afho nṱha, ndovha ndi tshi ḓoya nda ambedzana na mureli wa bisi nda muvhudza zwauri angavha nṋe ndo fara masheleni wa mutengo wa kale hone ndovha ndi sa zwiḓivhi na zwauri bisi ḽo gonya, nda musumbedza uri khei tshelede yo tou kwa. Arali asa khou sumbedza u pfhesesa ndi ḓo lingedza u humbela muṅwe muthu hanefho uri khou humbela u thusiwa ngauri ndo shotheliwa ndovha ndi sina nḓivho nazwo hanefho bisini, sa vhunga hafhanoni shangoni huna vhathu vhane vha vha nadzi mbilu dzavhuḓi vhane vha ngau thusa musi wo hanganea.

Hezwi zwithu zwia nkwama nga mannḓa, zwina masiandoitwa asi avhuḓi kha mushumo wanga ngauri vhunga munga musi hutshi khou vha huna tshiṱereke tsha mabisi zwi ḓo sia zwitshi kho ita zwori nṋe ndi swike mushumoni u lenga, ngoralo zwi sia zwi tshi kho ita zwa uri zwi vhee mushumo wanga khomboni. Hone arali mabisi ha topfhi o valiwa tshoṱhe hakho tshimbila zwiḓo to nkombetshedza uri ndi ṋamele thekhisi, hone mutengo wa thekhisi u nṱha u fhira wa bisi hezwo zwiḓo sala zwi tshi kho ita uri na zwori ndi xelelwe nanga masheleni ane ndavha ndi songo ḓivhudza uri ndi ḓo a shumisa.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela zwauri vhaaluwa vha ṋewe luafhela, nga murahu ha musi vha khou shumisamabisi kana vha khou shumisa bisi, ngauri musi ri tshi khou amba nga vhaaluwa rivha ri khou amba ngaha vhathu vhane avha tsha kona uḓi shumisa avha tsha ḓo kona uḓi shumela, asi vhathu vhane vha vha vha kho vuwa vha tshi khou ya mishumoni hune ha ḓoupfhi ṅwedzi utshi fhela vha ḓo wana tshelede yo imaho ngauri. Zwino nṋe ndi vhona uri kha vha fhiwe luafhela vhunga vha vhathu vhane avha tsha kona uḓi shumela.

Ee ndo no ḓi wana ndi kho shumisa bisi nda fhedza ndi soko farwa zwavhuḓi, musi utshi kho ṋamela bisi hafhaḽani uya badela thikhithi ngoralo nṋe ndori ndo fara iḽa thikhithi ya mboḓi suvha yawa ndi si tsha i wana, mureili uḽa wa bisi atshi vhori kha ndi ḓise thikhithi nda muṱalutshedza uri ndi tshi dzhena nga ngomu bisini nṋe ndo ḓi badela sanga misi. Fhedziha heiḽa thikhithi nda mboḓi I xedza houḽani mureili wa bisi omboḓi to zwi amba zwori nṋe ndo to dzhena nga vhutswotswi, nahone kha ndi bvise iṅwe tshelede u tandulula iyi thaidzo, zwo ita zwori nṋe ndi dovhe ndi bvise iṅwe tshelede ndo ḓi fhumutshela nda ḓi yela hune ndavha ndi kho ya hone.

Nṋe ndovha ndi tshi ḓo to vhudzisa mureili uri eyi nḓila ine vhone vha khou bva ngayo, iya swika ngei hune nṋe nda kho ya hone na, a amba uri ee iya swika nga murahu ha musi ono mphindula ee iya swika ndi ḓoḓi isa phanḓa namusi ndari nṋe ndi kho vhudzisa ngori nṋe hei nḓila ahu thuvha na ḓuvha naḽithihi ye nṋe nda bva ngayo, athi thu ḓi wana ndi kho pfhuka ngayo, zwino nṋe ndi kho shavha u xela.

Tshifhinga tsha u thoma tsha musi nṋe ndi kho shumisa bisi ya mushumo, ndo ḓi tou buba nga matsheloni nga awara ya vhurathi nda ya nda ima tshiṱitshini, ndi tshi ima tshiṱitshini bisi ya ḓa nda ṋamela, ndi tshi dzhena nda badela mureili a ṋea thekhisi nda swika nda dzula. Tshumelo yovha yavhuḓi nga mannḓa, hovha husina na khakhathi ha huna vhathu hanefhaḽa vha ḓi ita vhatshi lumelisa ndi tshitsa he ndavha ndo swika mushumoni nda ḓi ṋea mureili thikhithi zwavha zwi zwavhuḓi.

Musi utshi ṱoḓa u wana khadi yau dzhena bisini vhuponi hashu, ui wana hanefhaḽa kha mureili musi bisi itshi to ima utshi kho dzhena nga ngomu utshi khou ṋamela u mboḓi badela mureili, utshi badela mureili mureili uḓo mboḓi ufha khadi yo sumbedzisa uri iwe wo badela nahone u kho tendelwa uri u dzhene.

Musi muthu asina khadi yau ṋamela bisi fhedzi ene avha a kho ṱoḓa u ṋamela bisi, mureili uḓo ita zwa uri a ṋa a badele mutengo wa hafho fhethu hune a khoya hone, sa vhunga asina khadi so zwi amba zwa uri.

Zwithu zwa tshipirioni zwine nṋe nda ṱangana nazwo nga murahu ha musi ndi tshi kho endela nga bisi na mureili waḽo, hovha zwauri houḽa mureili wa bisi ovha asa kho kona u amba zwavhuḓi na vhaṋameli vhawe. Ndi muthu ane luambo lwawe a lwongo kuna, arali vhathu vha vha kho muvhudzisa uri fhethu hu khou yiwa nga gai uvha a kho fhindulisa zwiṅwevho asi muthu ane luambo lwawe ndi lwavhuḓi asa kho to amba zwavhuḓi na vhathu.

Nṋe ndi vhona uri zwithu zwine zwa nga itiwa u fhungudza vhugevhenga kha vhaendela vha milenzhe na vhareili vhadzi baisigira vhuponi hashu, ndi uri muvhuso kha u thole mapholisa a badani. Nga murahu ha musi muvhuso wono thola mapholisa a badani, zwiḓo ita zwori huvhe na tsireledzo vhugevhenga na vhaṅwe mavemu vha ḓo fhungudzea vhunga mapholisa atshi ḓovha ahone, hayo mapholisa a ḓovha dovha hafhu avha akho dededza vhareili vhadzi baisigira uri kha vha bve nga heyi nḓila vha tshimbilise hani zwithu zwavha zwinga ngona.

Nḓila dzo ḓikumedzela dzau reila baisigira ndi dza ndeme, nga murahu ha musi arali hedzo nḓila dzavha hone dziḓo sia dzi tshi kho ita zwauri vhareili vhadzi baisigira zwezwi vhatshi kho endela vhatshi khoya hanefho dzi ḓoroboni vha pfhe vho tsireledzea nahone vho vhulungea. Ngauralo dzi khombo dzi ngasi tsha ḓovha hone vhukati ha mimoḓoro nadzi baisigira, vhareili vhadzi baisigira vha ḓo to endela zwavhuḓi na vhareili vha dzimoḓoro vhavha vha kho endela zwavhuḓi, nga murahu ha musi hovha na edzo nḓila dzo ḓikumedzela dzau reila baisigira.

Zwithu zwine zwa nga thivhela kana u tandulula migwalabo ya mabisi nga u ṱavhanya ndi uri vhathu vha pfhe uri tshilwelwa ndi mini, vhathu vha pfhe uri ndi ngani vhareili vha mabisi vha tshi khou gwalaba, hu vhe na thandululo ya zwine vha khou gwalabelwa zwone. Vha pfhiwe hu saathu fhela na tshifhinga, hezwi vha tshi tou gwalaba, vha mbo ḓi ḓiselwa thandululo, vha tshi tou gwalaba vha mbo ḓi vha vha khou ṋekedziwa nḓevhe, hu si ri hezwi vha tshi khou gwalaba zwi fhedzwe vhege na vhege, hai, hu tshi tou pfha zwa uri hu na mugwalabo kha vha ḓo, kha vha fhiwe nḓevhe vha tandulule thaidzo yavho uri vha si tsha isa phanḓa na u gwalaba.

Migwalabo ya mabisi zwi a kwama vhathu vha dzi ḓoroboni ngauri arali hu na migwalabo, hu na migwalabo vhathu vhane vha khou shuma dzi ḓoroboni kana vhathu vhane vha vha dzi ḓoroboni musi vha tshi nyaga u humela mahayani vha khou shumisa zwiendedzi zwa mabisi, u ḓo wana vha tshi vho swika hayani ḽo no kovhela kana vha tshi vho shumisa dzi thekhisi zwine zwa sia zwi tshi khou ita zwa uri vha shumise tshelede nnzhi ine vha songo i vhalela kana vha songo humbulela vhunga mabisi mitengo ya hone i tshi farea.

Ee, ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabisi nga murahu ha musi ndi tshi khou lingedza u ya tshikoloni, ndo sala ndi tshi vho swika tshikoloni nga tshifhinga tshi si tshone, ndo lenga, nda wana vhaṅwe vho no thoma na u funziwa a zwi ngo vhuya zwa mpfhara na luthihi. Nṋe ndo vha ndo ḓihumbulela uri ndi khou ḓo ḓiṱutshela nga bisi hu tshe matsheloni fhedziha nda vho fhedzisela ndi tshi vho tou ṋamela thekhisi ngo vhona na tshifhinga tshi khou ṱuwa.

Tshenzhemo yanga ine nda i ḓivha yo ḓoweleaho kha vhupo ha thekhisi nga awara dza mushumo, thekhisi dzi vha dzo ḓala, dzi ḓa nga vhuḓalo ngauri dzi vha dzi khou zwi ḓivha zwa uri hu vha hu na vhathu vhanzhi vho imaho dzi badani, vho lindelaho u ya mishumoni. Zwino hu tshi bva iṅwe, hu vha hu khou ḓa iṅwe, hu tshi bva iṅwe hu vha hu khou ḓa iṅwe, tshumelo ya hone i vha i yavhuḓi nga maanḓa. Vhathu vha tou swika mishumoni yavho nga tshifhinga vha songo vhuya vha lenga na luthihi.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi ha sisiṱeme ya dzi thekhisi ngauri a hu na zwo ri vha ḓo ni fhira kana vha tshi, vha khou lenga u swika hune vha khou ya hone ngori vha vha vha kha ḓi ṱoḓa ṱoḓa dzi badani uri a hu na muthu ane a khou bvelela nga hafhaḽani na hayi, vha tou swika vha vha vha khou ima fhethu ho teaho.

Khaedu dze nda vha ndi tshi ṱangana nadzo fhethu he nda vha tshi ṋamela hone thekhisi ndi uri ho vha ho ita tshigodi nyana lune arali muthu ni si mulapfhu vhathu vha nga si kone u ni vhona zwavhuḓi fhedziha zwino vho fhedzisela vho tou ḓa na thandululo ya uri vha tshi pfhuka nga hafhaḽani muedzini ni ima, thekhisi ḓiraiva vha ḓo tou thoma a ima nyana a nga u khou ṱoleaa uri ri kone u mu vhona zwa uri a hu na muthu naa, vha tou ita na u tou lidza na bele.

Tshiṱori tshi sa hangwei tshe nda ṱangana natsho nga murahu ha musi ndo ima ngei vhuima thekhisi, ndi uri ndo ḽiṅwe ḓuvha ndo ri ndi khou lindela thekhisi ndi khou ṱoḓa u ya Ṱhohoyanḓou nda ima hanefhaḽa, ndi tshi tou ri i, nda wana thekhisi khei yo ḓa aasi u takala ndi tshi tou dzhena nga ngomu thekhisini ndi wana hafhaḽani thekhisini ho ḓala a hu na na vhupfhelo ha mare. Nda ḓivhudzisa na zwa uri iyi thekhisi yo imela mini, nṋe nda dovha nda tou ḓitsela nda tou lindela iṅwe thekhisi ine yo fhedza tshifhinga tshilapfhu uri i vhuye ngauri heiḽa thekisi nda sa ḓo vhuya nda kona na u i ṋamela na luthihi nga nḓila ye ya vha yo ḓala ngayo.

Nṋe zwikhala zwa thekhisi zwi nga khwinisiwa ngauri na vhaṋameli na vhareili vha vhe vha tshi khou tou vha na vhuambedzano havhuḓi uri ri kone u ḓivha zwo ri hu na tshigwada tshifhio tshine tsha vha tshi khou lavheleliwa u dzhiwa nga tshifhingaḓe, havha na tshigwada tshifhio tshine tsha vha tshi khou li tshi khou lavheleliwa u dzhiiwa nga tshifhingaḓe, hu vhe na vhaambedzani na u pfhesesana.

Vhupo ha thekhisi ho fhambana na ha vhupo ha dzi ḓoroboni na ha mahayani ha Afrika Tshipembe ngori nga ngeno mahayani a Afrika Tshipembe a hu ngo tou ḓala dzi thekhisi nnzhi, kha musi zwi tshi khou yelana na vhathu vhane vha vha hone vhuponi ha mahayani, vhathu a vho ngo tou ḓala a vho ngo tou ḓalesa ri tshi khou vha vhambedza na vhathu vhane vha vha dzi ḓoroboni. Zwi amba zwo ri thekhisi nnzhi dzi wanala dzi ḓoroboni zwi tshi khou ya na kha mbalo dzine ine ya vha hone henengei dzi ḓoroboni na dzi bada dza hone ndi dzavhuḓi, dzi a tshimbilea ngeno nga ngenohi dzi magodi, huṅwe hu madindi.

Mushumo une wa itiwa nga vhuima dzi thekhisi kha ikonomi ya vhapo ya tshitshavha, ndi ya uri u nga ḓiwana hu na vhaṅwe vhane vha vha khou ita dzi vhubindu havho hanefhaḽa vha khou rengisa masimba, dzi ice pop hanefhaḽa.